Lo msebenzi ndiyawuthanda kakhulu ngoba ngumsebenzi okwenza uhlale usendleleni kwaye ngumsebenzi okwenza uthuthe izinto phakathi kweendawo zoMzantsi Afrika. Lo msebenzi uluncedo kakhulu, ngoba unceda izinto ebezingenofikelela kuloo ndawo wena uzithathe uzise zikwazi uyofikelela.

Kufuneke ndijikile kuloo meko ndihambe ndiyokhangela ikhadi lam, ngoba akukho ungena ebhasini ngaphandle kwelo khadi. Ngaphandle kokuba ke ndinayo imali yokubhatala, ndingakwazi ukhwela ebhasini nditsho ndiyazi into yoba namhlanje ndiyabhatala. Ngoba xa ndingenayo imali kunyanzelekile ndingene ngekhadi lam, xa ndingenalo ikhadi kunyanzelekile ndingene ngemali. Koko ke ndingazama into yoba ndingene ngemali, eyekhadi ndiyazi into yoba ngaloo mini seyimoshakele. Ndizawuya ngemali emsebenzini ndiphinde ndibuye ngemali, okanye ndijike ndiyokhangela ikhadi.

Xa ndifumene loo meko ndingayibuyisela imali nditsho ukuba ndinikwe itshintshi erongo, ngokuba kaloku ndilungiselela into yoba angashoti naye umqhubi lo wemoto. Ngoba ngowuthatha kwam laa mali iyi-thirty five rand ndibe bendingabhatalanga nga-fifty rand ndimenza yena athi xa ebala ngexesha abala ngalo kube khona apho azoshota khona. Koko ke yinto engalunganga leyo, mhlawumbi nawakhe umsebenzi ingaphela imbeka emngciphekweni woba umphelele. Ngekhe ndiyenze into yoyithatha imali ndibe ndiyibona uba kukho impazamo.

Kubalulekile kakhulu ukuba oonotekisi nabo mababe nemibutho. Loo nto iyenza ubomi babo bube lula ngoba kaloku xa bevelelwa yingxaki bayakwazi uba badibane bakwazi ukuya ngaphambili bavakale ilizwi labo, kunaxa xa bekuthiwa abanayo imibutho. Imibutho yabo iye ibancedise kakhulu into yoba kubumbwane ngexesha loba benengxaki, bakwazi ukuyisa kumagunya aphambili ikwazi ukuthethwa ingxaki yabo. Kwaye bakwazi into yoba nabo bakwazi umelana nezinye iingxaki zabo abavelana nazo ezirenkini zabo.

Xa sizohamba uhambo olude funeka ndithathe imoto ndiyise kumakhenikha bayijonge ukuba yonke into ilungile na, iyilungele na indlela ende imoto leyo, yenzele singavelwa yingxaki xa sisendleleni. Funeka ndihambe ndiyoyihlambisa imoto ngaphandle nangaphakathi yenzele icoceke, xa sihamba indlela sihambe kakuhle nabahlobo bam imoto icocekile. Xa ndibuya nam ndithathe ulala then ndiqinisekise ukuba ndiyalala ngokwaneleyo, yenzele ndingabi nabuthongo xa sekufuneka ndiqhubile, ndikwazi ukuqhuba ndide ndiyofika kule ndawo siya kuyo ngaphandle kwengxaki.

Xa ndisendleleni funeka nditye ukutya okungazusinda esiswini, ukwenzela ukuba ndingozeli xa ndihluthi kakhulu. Funeka neziselo zam ibe ziziselo ezo zinikisa ngamandla, ezo zingenzi intoba ndiphathwe bubuthongo, yenzele ndiyilungele indlela leyo. Ukutya endikutyayo mayibe kukutya okuzoba lula emathunjini, ukutya okunje ngamabhanisi nesonka. Ndingatyi ukutya okuqinileyo okuzokwenza uba isisu sihluthe kakhulu, ndizawuvele ndibe nabo nobuthongo. Ndisele neziselo ezisenza uhlale usemandleni.